Ee, nka merogo e mengwe ka gonne go le gantsi merogo e na le dikotla tse dintsi thata mo mmeleng wa rona ebile e re thusa thata go lwantsha mebele ya rona.

Go jala ka gonne go thibeletsa gore o s'ka ya go di reka kwa mabenkeleng ka gonne o di lemile.

Tamati fa o batla go e lema kgotsa fa o batla go e jala, tshwanetse pele o šebe mmu wa gago, ga o fetsa, o be o tsenya tamati e e segileng mo magareng, o bo tshela metsi, o bo katela la gago. Kgotsa go reka di-seeds-i ko mabenkeleng a a farologaneng, a a rekisang, o bo tshela di-seed mo , o bo tshela metsi. Morago ga dikgwedi, o tla bona mabolomo a a ditamati, mme morago ga dikgwedi gape o tla bona ditamati tsa gago di tlhoga di nna green, di be di fetoga di nna red, ke gone e tla teng.

Rooibos-o jalwa fela jaaka maungo a otlhe. Tshwanetse o o tshele kgotsa o reke di-seed tsa teng kwa mabenkeleng, o bo o tshela metsinyana go feleletsa mmu wa gago, o bo katela mmu wa gago, mme ga morago ga dibeke, o tla bona mablomo a tlhoga kgotsa peo ya di-Rooibos e tlhoga, ke gone moo e ka kgonang go robiwa e be e ko mabenkeleng.

Rooibos-o e thusa matlhoko a a tshwanang jaka le high blata le sukiri hobane Rooibos yone ka teye e e seng bogale go tshwana . Rooibos-o kgona go nwa o na le khupelo, e fodisa khupelo le yone.

Dikgwetlho tse balemi ba kopanang le tsone ge ba lema Rooibos-o, ke ge pula e nele thata. Diruiwa tse ba di lemileng di a tlhatswega, metsi a pula di tlhatswa mme go rarabolla seno, ke go sheba gore pula e tla na leng gore ba tle ba sireletse kgotsa ba age green gore e sireletse Rooibos ya bone, e ba e lemileng.

Dikgwetlho tse balemirui ba kopanang le tsone ke ge pula e sa ne, lefatshe le nna lesetlha fela mme maungo a šwa ka gonne a go na metsi.

Dingwe tsa ditsela ke go ka dira disalata ka maungo le go dira di-cake ka maungo ao, ntleng ga dijeme le matute.

Maungo a jewang thata mo lefatsheng ke diapole le dilamunu ka gonne batho ba di jela go ka nna mo boitekanelong ka gonne di na le dikotla tse dintsi tsa mmele.

Merogo e lemiwang thata mo lefatsheng ke khabetšhe, makwele, tamati le di-eiye ka gonne di rekiwa thata mo mmarakeng ke batho. Bahumanegi ba di rata ka gonne di dira gore ikonomi e tsamaye ka gonne ke tsona fela tse di rekisiwang thata mo mabenkeleng otlhe wa mo Afrika Borwa.

Di na le seabe se le se ntsi tota ka gonne dithoro le mabele di dirisiwa gongwe le gongwe. O kgona go dira bojalwa ka tsone le dijo ka tsone ebile se gompieno re dira ebile di-cake ka mabele ao kgotsa bojalwa ba Setswana ka o ne.

Ga go twe wine farming, go tewa polase e go na le fela diterebe ebile go diriwa di-wine.

Fa o batla go simolola tshingwana ya gago mo jarateng kgotsa mo lapeng, tshwanetse o shebe mmu wa gago o ntse yang ebile tshwanetse o shebe . A lelapa la gago le itekanetse kgotsa le le tona go ka lema eng. Tshwantse o nne le metsi, tshwanetse o nne le digarawe, tshwanetse o nne le babereki le di-seeds tse tshwanetseng di kgotsa le maungo a mo teng.

Rooibos-e, ke go na le seabe mo pabalegong ya tikologo le go e farologaneng ya ka fa tlase. Go dirisa ga lefatshe Rooibos-e la Afrika Borwa ebile e sireletsa e fokotsa kgwebo ya tse di kgatlhanong le ditshwantsho.

Dithoro le dilo tse di botlhokwa ke khabetšhe, spinach-a, thata mae le maungo a a farologaneng yaka bo dilamuni, bo diapole ka gonne di leng mo, di tshameka karolo e botlhokwa tota-tota mo mmeleng ya rona ebile di re naya dikotla.

Gore rooibos-o e thusa go fokotsa metswako ya metsi kgotsa wa metsi ebile ke itse gore e gola fela mo Afrika Borwa.

ya tikologo le go thusa go laola boima mo mmeleng wa motho.

Gone janong Rooibos-o kgona go e dirisa gago go dira letlalo la gago borethe, o kgona go e mo melemong ya gago.

Gone jaanong o kgona go merogo le di salad-e tse di farologaneng. Pele-pele bagolo ba nna dirisa merogo fela go mme jaanong bašwa ba dirisa go dira di-salad.

Ge ke ne ke tla go reka merogo, rice-e le nama. Lebaka la gore ke di reke ke dijo tse di rekiwang thata mo Afrika Borwa ebile re di tlwaetse ebile tlhwatlhwa 'a teng e kwa tlase.